A fanekele a hlayile tipholisi ta ta ndzindzakhombo lowu a nga wu wu landzelela hlaya milawu leswaku mali va yi khipha endzhaku ka masiku mangaki a hla a vutisa na swivutiso leswi a nga na swon'wa ka laha a nga twisiseki kona.

A ndzi tivi tipholisi leti kalaka ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va ti tekaka leti nga ri ki enawini a ndzi ti tivi hinkwato leti ndzi ti tivaka ti le nawini.

Ku fana no van'wana a a dyondza hi xikoloto xa xikolo kumbe xikoloto xa bursary bazari leyi lavaka ku hakeriwa loko u sungula ku tirha van'wanyani va ya teka hi ti e ti loan ema capitec hi tibanka ku va va kota ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni va hakela loko se vatirhi kumbe ku va na mpfumelelano exikarhi ka muteki wa mali na na na na khampani leyi nyikaka mali leswaku hi nyanga ni nyanga munhu u ta hakela mali yo ringana tanihi kwini.

Van'wani va teka e xikambelo xo xa mali yo tlula mpimo hikwalaho ka tinkingha leti va va ka va ri na tona van'wanyani va teka hikuva va lava ku yisa vana eswikolweni van'wani va lava ku yaka tiyindlu van'wani ku va ku ri ni rifu emutini va va va nga joyinaka tipholisi van'wani va lava ku aka swi tele swivangelo swo endla leswaku vanhu va teka mali yo tlula mpimo van'wani yo va nyanyula mali va tsakisa ku tlula mpimo va titwa ingaku va ta yi hakela.

Ku pfula ebangi swi laveka u va u ri ni ni pasi na papila ra laha u tshamaka kona na fifty rand yo pfula akhawunti ya wena wena u ya bangi u ya va nyiketa swilo leswi lavekaka kutani vona va ta ku pfuna ku pfula ebangi ya wena.

Masiku lawa ku na ti ku na ti swipidi point emakuleni u nga kota ku fikelela mali ya wena u ri kule na yona kumbe ku tirhisa foni ya transfer.

Swa endleka after malembe ya ntlhanu lawa u rindzele leswaku u ta kuma mali yo tala u ya kuma leswaku kha khampani kumbe bindzu leri u nga veka mali eka rona ri wile so then mali ya n'wina yi dyekile a ya ha ri kona.

Ndzi nga titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva ndza hi xi tiva eku vava loko ku twaka loko u lava ku endla xilo xi nga maki jikisiwa hikwalaho ka xilo ka phepha kumbe xilo xin'we ndzi nga n'wi byela leswaku a ya ringeta ku ya eka bangi ya yena yin'wani handle ka leyi a lavaka ku pfula a ya kombela xitatimende xa le bangi xi ta n'wi pfuna ku tirhisa xona tanihi vumbhoni bya yena bya adirese ya vutshamo.

Swi na nkoka ku va va hlawula hi vutlhari hileswaku mali yi nga tirhisiwi hi vusopfa yi endla swilo leswi faneleke ku endliwa na leswaku khombo lero ri va ka ri endlekile ri famba hi khwatsi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku teka mali ebangi u tsandzeka ku hakela wena n'wini wa ti onhela u ti pfalela swilo a wu nge koti ku mundzuku kota ku ya xave movha hi xikoloto kumbe ku endla swilo swin'wanyana hikuva vito ra vona ra thyakisiwa.

U fanekele u va na pay slip u na a pasi ra wena na hi forty ya.

Loko va endla sweswo a va vuyeriwi va vu ohoo loko vo endla leswaku munhu a badala mali hinkwayo hi nkarhi wun'we va nga vuyeriwa hikuva loko va endla leswo badala hi n'hweti na n'hweti ku na munhu loyi a hakelaka n'hweti na n'hweti endzhaku ka tin'hweti ta tsevu a loveriwa a nga siza a hakela mali yo ringana mali leyi a nga ta nyikiwa hina loko va heta ku n'wi tirhela a chika a va khampani a yi vuyeriwa.

Swa pfuna hikuva a swi bohi leswaku u ya edorobeni hi siku leri hi mudende u humaka hi rona loko mali ya wena u lava ku yi tirhisa u nga yi tirhisa siku rin'wana na rin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana ntsena yi va yi nghenile wa kota na ku fikela munhu ku nga zanga u e bangini.

Yi olovise leswaku munhu a swi bohi leswaku loko a lava ku transfer mali kumbe a lava ku ku endla swin'wana na swin'wana leswi endlekaka eka app ya bangi a swi bohi leswaku a tikuma a ya edorobeni kumbe ebangini ya hina na ku u pfuneta leswaku munhu a nga foli elayeni a folela xi wexe a nga kotaka ku xi endla eka app ya yena ya bangi.

Ti-bond ta mali ti-bond ta mfumo ti-bond ta mabindzu RIF equities ti deposit leti nga cinciki.

Ti-bond ta mfumo ti seketeriwa hi mfumo wa ti-bond leti.

Yoh ndzi hlayisa mali yo tala swinene hikuva loko mali ndzi ya ndzi ya yi teka hi xiviri ndzi fanekele ku va ni mali yo khandziya thekisi na yo vuya loko ndzi fika le minkarhi yin'wani ndzi kuma layeni yo leha ndzi gcina ndzimi ndzi hetelela ndzi khoma hi ndlala ni tikuma se ndzi tikuma ndzi xave ni swakudya loko ndzi tirhisa selufoni ya mina ndzi se ndzi ndzi hlayisa mali leyi a fanele a le fanekele ni ya ni tirhise ka ban ka ku khandziya thekisi na ku vuya na ku xava swakudya.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u na vana lava a nga ta lava ku va va a va a va a va lahla loko vo tshuka va va lovile na yena n'wini u fanekele a ti joyinile a ndzindzakhombo leswaku loko a lovile a nga hluphi vanhu rifu ra ye ri hi olovela ku nga vavi timbilu hi tlhela hi vavela hi swibakele so hi fanekele hi ku humesa mali yo lahla na hikuva i ve na yoho nkarhi wa ku a nga joyina ndzindzakhombo hina a nga lavi.

Swa hi pfuna hikuva hi swi swi swi swi swi hi pumbela a mpfhuka xi hi pumbela mahala swi hi hlayisela mali xikan'we na nkarhi nkarhi lowu a fanekele munhu a huma endlwini a ya khandziya thekisi a ya fika a yima alayinini ya bangi ku va a kota ku hoxela munhu mali a tlhela a khandziya thekisi a vuya nkarhi lowu ya wa wa hlayiseka hi mali hi foni hi selufoni na fa na ni timinete ta ntlhanu a ti heli mali u nga yi tlanga ku tsakela munhu mara loko ka vo yi landza than a fanekele u heta two hours hinkwato tiawara timbirhi hinkwabyo byi ta fanele u ti teka.

ku hlayisa mali hi ku sindzisiwa vutihlamuseri bya va aki ku hlayisa mali hi ndzayo pakani ya nhlengeletano ku hakela eku haleni ka xirhendevutana.

Do a hi mhaka ya kahle ku joyina mitlawa ya kumbe ti-stockvel-a na vanhu lava u nga va ku tshemba i nchumu wa nkoka eka tinxaka leti ta malunghiselo ya ku hlayisa mali ya nhlengeletano handle ko tshembana u nga ha langutana ni timhaka to tanihi ku tirhisa mali hi ndlela yo biha hi pfumaleka ka ku va erivaleni u nga hakeli kumbe ku nga hakeli.

Hello ndzi lava ku vika leswaku khadi ra mina ra le bangi ri yiviwile ndzi tshemba leswaku munhu u na mfikelelo lowu nga pfumeleriwangiki eka akhawunti ya mina naswona ndzi tsakela ku kombela leswaku u pfalela khadi ra mina hi ku hatlisa leswaku u sivela ku xaviselana kun'wana xana u nga ndzi pfuna ku pfalela khadi ra mina ni ku humesa rin'wana leri nga ta siva ndzi tlhela ndzi tsakela ku tiva leswaku hi wahi magoza lawa ndzi faneleke ku ma teka ku sirhelela akhawunti ya mina ni ku sivela vukanganyisi byi hi na byihi lebyi nga ha va ka kona.

Ku tumbuluxiwa ka vuyelo vukorhokeri bya vakhomi va makhadi mimbuyelo ya premium mina minongonoko yo hakela.

Hi ntolovelo ina wa ha boheka ku hakela mali ya lembe na lembe hambiloko u nga tirhisi khadi ra xikweleti loko akhawunti yi tshama yi pfulekile hi ntolovelo mali ya lembe na lembe yi hakeriwa ku hlayisa akhawunti na ku fikelela mimbuyelo ya yona ku nga langutiwi matirhiselo.

ku ku tlheriseriwa ka mali ya lembe na lembe loko u khansela kumbe ku pfala khadi ra xikweleti swi ku tshege hi tipholisi ta ta muhumesi i swa nkoka ku hambanisa ntwanano wa khadi ra wena ra xikweleti kumbe ku tihlanganisa na mu humesi hi ku kongoma ku twisisa tipholisi ta vona to karhi mayelana na ku tlherisiwa ka mali ya lembe na lembe loko u khansela kumbe ku pfala akhawunti.

Ina mali leyi hakeriwaka lembe na lembe yi nga hambana swinene hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti hakanyingi mali ya lembe na lembe yi boheleriwe eka swihlawulekisi swa khadi mimpfuno ni vayingiseri lava kongomisiweke.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeliwaka mali lembe na lembe ku nga va minongonoko ya hakelo ya premium ndzivalelo wa maendzo na mpfuneto vukorhokeri bya vahlayisi na vaendzi swipimelo swa le henhla swa swikweleti swipfuno swa xiyimo xa le henhla.

Loko u nga se hlawula khadi ra xikweleti xi ya leswi landzelaka tihakelo hakelo na mimbuyelo interest rate credit limit ti-offer to ta introductory swipimanyeto na swipimelo nduma ya muhumesi swihlawulekisi swo engetela.

Makhadi ya xikweleti ma pfumelela vatirhisi ku lomba mali eka muhumesi wa makhadi leswaku va ya xava kumbe ku hakela mukorhokerhi hi lowu hi lowu nkatsanyo lowu olovisaka xikombelo na mpfumelelo ku mu humesiwa ka khadi ku xava na ku xaviselana xi xirhendzevutana xa ku hakela ku hakela tihakelo ta ntswalo credit limit management.

Ku fanela ku faneleka na swilaveko leswi leyi u faneleke ku swi nyika ku endla xikombelo xa tirhisiwa xa overdraft i swihi swiphemu swa ku fanela nhlayo ya ku tlula mpimo xana mpimo wa ku tlula mpimo wu kumiwe njhani and then xana u nga kombela mpimo wo karhi naswona ku ta pasiya njhani mimpimo ya ntswalo na hakelo mimpimanyeto yo hakela eka xibalo xa swikweleti nsirhelelo wa overdraft vulawuri bya tiakhawunti mimpimanyeto na swipimelo.

Kokwana ndzi nga tsakela ku ku pfuna ku twisisa endlelo ro pfula akhawunti ya huma peceni. Loko hi pfula akhawunti hi fanele hi landzelela milawu ya swiletelo swo karhi leswi vekiweke hi mfumo. Hayini u fanele ku humesa mali ku pfula akhawunti ya mudende hi fanele ku hundzisela mali yin'wana eka yona leyi i mali leyi nga ta tirhisiwa ku seketela mali leyi u nga yi hlayiseke loko u huma peceni. Hi yini u nga koti ku yi humesa mali hinkwayo hi na milawu leyi nga kona ku tiyisisa leswaku a wu humesi mali ya wena hinkwayo hi nkarhi wun'we leswi hi ku ku sirhelela mali leyi u yi hlayiseke na ku tiyisisa leswaku u na mali leyi ringanaka eka swilaveko swa wena swa nkarhi lowu taka.

vukorhokeri lebyi nga hlawuriweke mimbuyelo na hakelo vulawuri bya swa ti swilo swa timali vuhlayiseki tibangi leti nga tiakhawunti leti tsariwaka ti tala ku va magoza ya vuhlayiseki yo tiya lama nga kona ku sirhelela mali ya wena na vuxokoxoko bya wena ku aka swikweleti ku hlayisa akhawunti ya le bangi leyi u yi tsakelaka swi nga ku pfuna ku aka matimba ya xikweleti lamanene leswi nga vuyelaka loko u endla xikombelo xikombelo xa swikweleti kumbe makhadi ya xikweleti swikuma swo hlawuleka tiakhawunti ta le bangi leti hakeriwaka ti nga ha nyika swikuma kumbe vukorhokeri byo hlawuleka ku fana ku fana na swivandlanene swa vuvekisi kumbe switirhisiwa swa swa ndzindzakhombo.

Online banking mobile banking app automated teller machine ku bangi hi foni rhavi ra bangi u nga endzela rhavi ra bangi hi xiviri ku kombela mali leyi saleke eka akhawunti ya wena. SMS banking tibangi tin'wani ti nyika vukorhokeri bya SMS banking lebyi ku pfumelelaka ku kambela balansi ya akhawunti ya wena na matimu ya transaction hi ku tirhisa text message email alert. Tibangi to tala ti nyika switsundzuxo swa leswi ku tisa hi ku cincana ka akhawunti ku pfuxetiwa ka mali leyi saleke na migingiriko yin'wana ya akhawunti.

Loko munhu a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi hi leti tinhla tin'wani leti a faneleke a ti kambisisa tindlela to hlawuleka ta mali leti nga pimiwangiki handle ka akhawunti ya le bangi u nga ha va na tindlela leti nga nyawuriki to nyawula mali ta wena ku hlayisa mali na ku fikela xikweleti xihakelo tihakelo ta le henhla ku nonoka ka ku hakela swibalo mfikelelo lowu nga pimiwangiki eka vukorhokeri bya wena bya swa timali akhawunti ya le bangi va hi nyika mfanelo va hi nyika mfikelelo eka vukorhokeri byo hambana bya swa timali ku katsa na swikweleti makhadi ya xikweleti na switirhisiwa swa wona .

Ku pfula akhawunti ya le bangi ya Afrika-Dzonga hi ntolovelo u ta lava ku nyika matsalwa lawa ya landzelaka vutivi vumbhoni bya vutshamo muholo na ntirho swilaveko swo engetela tiva matsalwa ya khasimende ya wena xilaveko xa malembe tinxaka ta akhawunti na tihakelo tiakhawunti ta ntirhisano tiakhawunti ta swichudeni tiakhawunti to hlayisa. Ndlela yo endla xikombelo xikombelo xa inthanete documentation ku tiyisisiwa. Tibangi tin'wana leti dumeke eAfrika-Dzonga ti katsa Standard Bank, ABSA, Netbank, FNB.